Bendizova kabuhlungu kuba kaloku esi sigulane asinayo ingcazelo kakhulu malunga neli yeza. Ke ngoku ke bendizova kabuhlungu kodwa ke bendizoqiniseka ukuba ndiyamxelela ndiyamfaka iingcebiso ndiyamxelela kakhulu malunga neyeza eli elilwa intsholongwane kagawulayo. So ukwenzela ukuba akwazi ukucebiseka abe nolwazi ndimfake ulwazi oluninzi.

Ndicinga mna into ezomenza utatomdala wam othanda ukutshaya icuba ezazi ukuba unengxaki yokungakwazi ukuphefumla ndicinga ukuba kukumazisa ndimse emtholampilo ahambe ayoxelelwa ngolwazi olunintsi malunga nokutshaya okungalunganga emaphaphini wakhe. Okunye bendizokwenza kukumcebisa utatomdala ndimbonise nemifanekiso, ii-videos kwi-intanethi izinto ezenzekayo maketshaya ezazi uba unengxaki.

Into eyenza abantu abadala baseMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango kukuba kaloku abantu abadala ngoku sebebadala kakhulu abasakwazi ukuzihambela bayofuna unyango. Okwesibini, abantu abadala abasathembi kuba kaloku bagcwale abantu abaye babaqhathe, kuba besithi bona bayakhona bayakhona ukwenza unyango.

Mna ndicinga ukuba, ewe, abantu abadala baseMzantsi Afrika baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe kuba kaloku abantu abadala banayo imali abaye bayinikezwe, isibonelelo semali abasinikezwayo xa sebebadala kwaye abantu abadala baye benzelwe nezindlu ngokwelamarhumsha bathi zii-RDP izindlu zamahala oye uzifumane mawumdala uzihlalele. Kwaye ke abantu abadala baye bakhathalelwe kuba kaloku emasebeni ezempilo baye bathathwe bona kuqala xa befikayo kuba bebadala.

Mna ndicinga ukuba le mali yesibonelelo inkamnkam kaRhulumente inceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo. Ewe, kuba kaloku ukuba bebengenayo inkamnkam abantu abadala bebengazukukwazi ukuzinakekela, ukuhamba baye emtholampilo kwisebe lezempilo kwaye bebengazukukwazi ukuzithengela izinto ezisempilweni. Ngoko ke ewe, imali yenkamnkam iyabanceda abantu abadala.

Ukuba mna ndilibhinqa ndinotata osele ekhulile kwaye onesifo esibangela ukuba angakwazi ukuzihlamba okanye ukuziyela ngasese mna bendizoqale ndithathe inxaxheba yokuba ndimnakekele. Ukuba ke ndiyafunda ndingumfundi okanye ndingumphangeli bendizawumfunela umntu azamnceda ahlale naye umncedi wakhe amgade amenzele yonke into, amenzele yonke into, mna ndimbhatale ke ngemali yenkamnkam kaRhulumente yakhe utata wam. Kwaye mandihlulakala bendizomsa utata emakhayeni wabantu abadala ayonakekelwa phaya.

Mama, mawukhangela okanye ucela uncedo ndikukhangelise ikhaya labantu abadala ozohlala kulo kuba uziva unesithukuthezi njengoba uhlala apha wedwa emzini wakho osezilalini mna bendizocela ukuba uze kum apha edolophini uzohlala nam okwethutyana uphinde futhi ubuyele ekhaya kuba kaloku ezi ndawo ezi zabantu abadala ozifunayo ezi zokukhathalela abantu abadala ofuna uyohlala kuzo ewe ewe zilungile kodwa kukushiya umzi wakho, ingabe ukulungele na. Ndingambuza ke umamam kanjalo.

Mna into endingamnceda ngayo engamandla ugogo kukuba, kukuba ndenze ialam kumakhalekhukhwini wam. Makukhala ialam ndihambe ndiye kuye ugogo ndihambe ndiyomselisa ke amayeza iipilisi zakhe. Qho ke makukhala ialam ndiyahamba ndiyomseza ke. Okanye ndise nditsho kugogo lo ukuba gogo ekuseni mawuvukayo uyaphunga ube sowusela ke ezi pilisi ungalibali.

Kaloku, dadewethu umama uzokwazi ukuncedakala kweli khaya labantu abadala kuba kaloku phayana kwelaa khaya uzobaso lonke ixesha lokunakekelwa, oomongikazi bazomnakekela aphinde futhi atye kakuhle. Kungafani nalapha ekhaya kuba kaloku thina sisoloko sixakekile simaxhaphetshu kanti phayana lonke ixesha umama uzokwazi ukuphumla kakuhle, atye kakuhle anakekelwe futhi kodwa ke masekengcono siyaphinde sihambe siyomthatha ayikho into erongo apho.

Kaloku abantu baye babe mathindala ngokusa abazali babo aba sele bekhulile kwikhaya labantu abadala kuba kaloku baye bacinge ukuba ingathi bayabalahla xa beyobabeka phayana kwikhaya labantu abadala aba sebekhulile. Futhi baye baphinde futhi baqonde uba ingathi masiyombeka phayana umama ingathi akazunakekelwa kakuhle njengasekhaya makelapha ekhaya. Ngoko ke siye sibe mathindala ke ngolo hlobo.

Ndingathatha sorry, ndingathatha ikhadi eli utatomncinci wam afumana ngalo inkamnkam yakhe ndimgcinele lona. Masekufika ke ixesha lokuba afumane inkamnkam yakhe ndihamba naye sifike siyayikhupha imali sithenge ke ndimthengele ndimthengele ndibe sendimnikeza ke ezolingana utywala lwakhe kodwa ke ngeke ndimnikeze ke imali ikhadi afumana kulo inkamnkam.